Izinyathela engingazithatha, number one, ngingahamba kuphela ezindleleni ezivuyelekile ukuze ngigweme izindawo eziyingozi. Number two, ngizohlola indawo ngokucapha, ukuze ngicinisekise ukuthi umlilo awusondeli kimi. Three, ngizohlala ngixhumene neqembu lami noma izikhulu zomlilo ukuze ngithole imiyalelo. Number four, ngizogxoka i-PPE efanele ukuvikela umzimba wami emlilweni nezintweni eziyingozi. Five, ngingahlala ngilungele ukuphuma masisha uma isimo sibhebhetheka.

Izici zemvela zinomthelela omkhulu ekuphepheni kwe-traffic. Isimo sezulu esibi njengemvula, inkungu noma iqhwa, singanxiphisa ukungabonakali futhi senze imigwaxo uthambe. Ukukhanya okuncane ebusuku noma ezindaweni ezingenazo izibane, kungaholela ezingozini zokungabona kahle izithuthi nalaba abahamba ngezinyawo. Uma imigwaqo kahle noma ingalungiswanga, izingozi ziba sezingeni eliphezulu. Ngakho-ke ukuxhumana phakathi kwezimo zemvelo, ukuziphatha kwabashayeli, nomgwaxo kunxuma ukuphepha kwethrafikhi.

Kubalulekile ukuthi amadoda afune usizwe lokucindezeleka nokukhathazeka ukuze agcine impilo yayo yengcondo iphephile. Ukucindezeka okungalashwa kungaholela ezinkenyeni ezinkulu ezifana nokuzibulala, udlame, noma izifo zomzimba. Amadoda amaningi ayesaba ukubonakala ubuthakathaka, koda ukucela usizo kuyisinyathelo sobuchawe. Ukucoca nodokotela, umaluleki noma abangani kungasiza ukwehlisa umthwalo wokucindezeka. Impilo yengcondo enhle, iyisisekelo sempilo ephelele nomndeni ojabulayo.

Ngafika endaweni yengozi, ngithola izimoto ezimbili zishayisene kabuhlungu, abantu abambalwa bangalimele kabi. Umgwaco wawuminywe, futhi izimoto zazibamba inhlangano. Kwenza kube nzima ukufinyelela izinsulu. Sasebenzisa izibani nezimpawu zokuxwayisa ukuvimbela olunye ushayelo, nokuvikela abasebenzi. Enye insiselelo kwaba yisihlobo somlimi esikhalayo sasiphazamisa umsebenzi, koda sathola usizo lwamaphoyisa ukumthulisa. Ngokubambisana necimba, saphuma izisula, sanika usizo lokucala sabathutha ngokushesha esibhedlela.

Ngingabamba izinqucuthela noma imihlangano yomphakathi lapha asebekhulile bengakwazi ukuzwa babuze imibuzo, futhi baxoxe ngokuxondile ngezindlela ukwelapha zesintu zesimanje ukuze bathole ulwazi olugcwele, nolubasiza ukwenza izinxumo ezihlakaniphile. Okanye ngingasebenzisa izibonela zangempela zokuthi abantu baphilile kanjani noma bathole ukukhululeka ngokusisebenzisa imithi yesintu noma yesimanje, ukuze esebekhulile babone ukuthi lezi zinxubo zinemiphumela ebonakalayo futhi ziyasebenza.

Ilungu lomndeni lingamusiza ugogo noma umkhulu ngendlela elula nenothando. One ngokumchazela imininingwane ecacile mayelana ne-boost shot, ngendlela econdile. Two, ngokumlalela uma enokwesaba noma imibuzo, bese ephendula ngesineke. Two, ukumlethela ulwazi oluvela ngobucwepheshe njengodokotela noma izikhungoni zezempilo ezithembekile. Four ngokumbonisa ukuthi abakubo abaningi sebevakashile, futhi basiza umzimba wabo. Five ngokumhamba noma ukugxina inkampani uma isinxumile ukuyothatha ibhusti.

Izithiyo ezifana nokungabi bikho kwezizinsa ezifanele kanye nohlelo olungaceceshi kahle othisha, kubangela izinkinga ezifundiseni usizo lokucala. Abafundi abaningi abatholi ithuba lokubandakanya ngenxa yokungahambisani nezimfundo esijabulisayo. Izikole zasemakhaya zithola isizinsa ezincane uma kucathaniswa nesasedolobheni. Ukuceqesha othisha ngendlela efanele kucinisekisa ukufundisa kahle usizi lokucala. Amasu afana nokusebenzisa izikhungo zezempilo kungasiza ukuthuthukisa ukufundisa.

Kwadingeka nginikeze usizo lokucala kumfundi esikolweni lapho etholwe umonakalo emzimbeni ngesikhathi sokudlala. Ngaphambi kokuthatha izinyathelo, ngacinisekisa ukuthi indawo iphephile, futhi akukho okunye okuphazamisa usizo. Ngawufaka isikhwama somoya opholile ukuze nginciphise ukuvuvuka. Ngalandela izinyathelo ezilungile zokubuka isimo somfundi, futhi ngiciniseke ukuthi usekhona. Ngafaka izinyathelo zokuphepha ezimxoka ngaphambi kokumthutha esibhedlela ukuze athole usizo lwezempilo olufanele. Kubalulekile ukubheka phambili ukunakekelwa komfundi ngokuhlola izimo zabo zempilo, ukuhlonipha, futhi kucinisekisi ukuthi uthola usizo olufanele.

Izinsisakalo kubantu abanokukhubazeka ubona zifaka isizinsa zokuhamba ezivikelekile njengo-guide dogs noma izithuthuthu. Ithuba lokuthola ulwazi lwezempilo ngokusebenzisa, rayeli noma amavidiyo edidiyelwe. Isizinsa zokuxhumana esenza kube lula ukufinyela kwezi zempilo noma imindeni. Ukuhlinzeka kwezinye izindlela zokuphila ezivikela kubantu abanokukhubazeka ukukubona izinhlelo zokuthuthukisa amakhono okuhamba ngokukhululeka nezinye izizitsa zomphakathi.

Izinkolelo zesiko noma zenkolo zithinta indlela abantu abaphatha ngayo izinxumo zokunakekela abantu abadala. Kubalelekile ukuhlonipha izinkolo zomphakathi lapho kuthathwa izinxumo mayelana nezokwelashwa. Izinkolelo zibuye zithinte izinxumo zokuphela kwempilo, njengokuthatha izinyathelo zokugcina impilo noma ukuhlinzeka kosizi. Izinkolo zithuthukisa ukubaluleka kokuhlalisana kahle nomphakathi ukusiza abantu abadala ukuthola usizo lwezempilo. Izinkolelo zesiko zihlala zibe nomthelele ekuphathweni kwemiphakathi, kanye nezimkhamiso zokuphila nokufa.